Lungisa umhlabathi ngezinyathelo eziyi-five, hlola i-PH enhlabathi kanye nemisoco amaviki one to two. Two lungisa i-PH amaviki three to four, engeza i-lime noma i-sulphur or iphidimosi. Three, faka imisoco amaviki five to six, umquba, impupho yamathambo, i-alfa, alfa mill noma i-kelp mill. Four thuthukisa ukwakheka kwenhlabathi amaviki seven to eight. Five, lima ihhala bese utshala amaviki nine till ten.

Ukufinyelela okulinganiselwe emalini nase sikweledeni, izindleko zokufaka eziphakeme, imbewu, umanyolo, izinto zokusebenza, amanani aphansi emakhethe omkhiqizo, iminotho yesilinganiso esilinganiselwe, izindleko eziphezulu zokusebenza. Ukuhluleka kwezitshalo kanye nobungozi bezifo zemfuyo, amakhono nolwazi olulinganiselwe lokuphatha izimali.

Ukushisa okungazelelwe nokungalindekile phakathi nenkathi yokukhula kwangiphoqa ukuba ngizivumelanise nezimo ngokushesha, isizathu wakuwuhlelo lokucindezela okukhulu olwaluguqukuqa kungalindekile oluletha amazinga okushisa aphakeme kakhulu. Ukuzivumelanisa mina? Ukwanda kokunisela kunikezwa umthunzi izitshalo ezizwe elayo. Amashejuli lo okuthenda ayilungisiwe kuqashwe umswakama, kanye nezinga lokushisa lo mhlabathi eduze lo.

Abalimi babhekana nezinselelo ezifana nalezi, one ukufaneleka komhlabathi kanye nokuncipha kwezakhi. Two, ukulawula kwezinambuzane nezifo. Three, ukufuna kwezimakhethe kanye nokuguquguquka kwenthengo. Four, ukuhlukahluka kwesimo sezulu nesimo sezulu. Five, izinsiza kanye nokutholakala kwabasebenzi. Six, ukuhambisana kwezitshalo kanye nemikhawulo yokuzungezisa.

Izinyosi zingumthombo wempova omncane kodwa onamandla ziqoqa impova ukudla okucebile ngamaprotheni, usebenzisa imizimba enoboya nobhasikidi abakhathekhethekile, , impova yokuthutha ukulidlulisela phakathi kwezimbali. Vumela ukuvundisa ukuvumela izitshalo ukuthi zikhiqize imbewu nezithelo, le nqubo ibalulekile yokukhiqizwa kwezitshalo emhlabeni wonke ukugcina ukuhlukahluka kwe-ecosystem nempilo. Sekela izindlela zokulima ezilungele izinyosi.

Uma bekufanele ngicabange ngingaphakamisa ukukhula izithelo ama-strawberry, blueberries nezihlahla ze-citrus, imifino enamaqabunga amatamatisi, iziqathi, okusanhlamvu, oats, ikhinowa nokolweni. Lezi zitshalo zikhuthaza okusimama, ukuhlukahluka kwemvelo nokudla okunempilo.

Lungisa umhlabathi ngezinyathelo eziyi-five. Hlola i-PH yenhlabathi kanye nemisoco amaviki one till two, lungisa i-PH amaviki three till four, engeza i-lime noma i-sulphur noma i-pitmoss, faka imisoco amaviki five till six, umquba, impupho yamathambo, i-alfa, alfa mill noma i-kelp mill. Thuthukisa ukwakheka kwenhlabathi amaviki seven till eight, lima ihhala bese utshala amaviki nine till ten.

Ukuheha abavakashi bamazwe ngamazwe imakhethe yasepulazini ingakwazi nikeza ngemikhiqizo eyingqazivele etholakala endaweni, nikeza ngokwamasiko nezemfundo, dala umoya wokwamukela ngezinsiza izindawo zokudlela, izindlu zangasese. Sebenzisa inkundla yezokuqhumana kanye nezinkundla eziku-inthanethi ukuze upromothwe emhlabeni jikelele, ubambisana namabhodi ezovakasha endawo kanye nezihlangano zezokuvakasha ukuze kukhangiswe okuhlosiwe.

Abalimi bangakwazi ukuzivumelanisa nezimo zezulu ezishintshayo ngokuthi ukusebenzisa izinqubo zokongiwa kwezolimo, ukumboza izimbobo zezihlahla, ukutshala ngekhava, ukusebenzisa izinhlobo zezitshalo ezikwazi ukumelana nesimo sezulu kanye nembewu ekwazi ukumelana nesomiso. Ukutshala izimali ezihlelweni zokutshelela kanye nobuqhwepheshe bokuvuna amanzi, ukuzijwayeza ukuhlukahluka kwezitshalo nokushintshanisa, ukusebenzisa ukubikezela isimo sezulu kanye namathuluzi okuqapha uze kuthathwe izinqumo unolwazi.

Ukuzivumelanisa nezinkathi zokukhula ezishintshayo, khetha izitshalo ezikwazi ukumelana nesimo sezulu ezikwazi ukumelana namazinga okushisa aphezulu, isomiso noma izikhukhula, lungisa ukujikeleziwa kwezitshalo. Zungesisa izitshalo ukuze ukhulise izimo ezikhulayo unciphise nezifo, cabangela ezinye izilimo, hlola ezifanele ukushisa noma eziqinile emakhazeni, tshala ngezikhathi ezifanele, amashejuli otshala ahambisane namaphethini ashintshayo esizini.